Ee, ka gonne merogo e na le seabe se segolo mo go re bolokeng re itekanetse ebile re le mo seemong se se siameng, gape e kotulwa go tswa mo jaleng mo lefatsheng la rona. Ke ne ke tla akanya ka merogo eno ya batho ba ba sa tlwaelanang sentle le go nna teng ga yone, le go dira gore ba bone melemo ya go roba le go e ja.

Ditamati ka tlwaelo di jalwa ka go simolola dipeo mo ntlong dibeke di le thataro kgotsa tse robedi pele ga letlha la bofelo la serame. Morago ga moo, go jalelelwa dipeo mo mmung o o ntshang metsi sentle, o o nang le letsatsi le le tletseng, mmu o tshwanetswe go homisiwa ka dibody jaaka monontsha, go tshegetsa kgolo e e itekanetseng. Dipeo dikatogane ka sekgala se se ka nnang somerobedi kgotsa soma ama raro le barataro, go ikhaegela ka mofuta, fa dimela di ntse di gola di ka tlhoka tshegetso go tswa mo dihokong, dikota kgotsa ditralisi. Ditamati di kotulwa fa di budule ka botlalo, ka he di ka se tswelele go butswa mo mofeineng jaaka maungo a mangwe.

Rooibos e jalwa go tswa mo dipeong mo mafelong a a tlhokomelang, morago ga moo a jalelwe kwa masimong a a nang le mmubu e ilediwang sentle e e nang le motlhaba. Dimela di laolwa ke kelotlhoko, mme tse di godileng di a kotulwa, ka nako ya selemo, morago ga go kotulwa dijalo di feta mo thulaganyong ya go bedisiwa e tokafatsang tatso le mmala wa teye, mme morago ga moo, go bowe go omisiwa le go sigiwa go nna dikarolo tse dingwe. Kwa bofelong teye ya rooibos e e dirilweng, e a phuthelwa le go titielwa ka go ineelela mo metsing a bolelo, go golola tatso ya yona ya manoko le dikotla.

Rooibos-e e neelana ka melemo e le mentsi ya boitekanelo ka ntlha ya diteng tsa yona tse di humileng, go akaretsa le dithoto tsa go lwantsha go ruruga, tse di ka thusang go sireletsa kgatlhanong le malwetse a sa foleng jaaka bolwetse jwa pelo le kankere. Gape ga ena caffeine, mme seno se dira gore e nne kgetho e e siameng thata mo go ba ba bosisi mo caffeine-ing. Teye ya rooibos e ka thusa go tokafatsa kitlano ya marapo, go fokotsa kotsi ya go koafala ga marapo le go tshegetsa boitekanelo jwa pelo ka go tokafatsa di-profile-e tsa mafura mo mading.